Mna ndingathi ukubana xandiyixhasi into yobana ulutsha luthi xa lunengxaki lisebenzise isiyobisi ngoba isiyobisi siyingozi. Abanye bayaphambana zezi ziyobisi, abanye bamosha abantu ngenxa yoba sebelantuzile, sebengene kakhulu abasakwazi uphuma ke ngoku kuzo. Bahambe bemosha abantu kuba befuna imali yothenga ezi ziyobisi. Aba bantu batshaya ezi iziyobisi abasebenzi ngaphezu kokubana bemosha.

Xa abazali besaluphala kuye kungabikho mnandi uthi uwoluphele ubukela abantwana bakho besilwa okokoko phambi kwakho. Ngoba abantwana xa bebadala baye kubekho ukungahloniphani, yilaa nto izabenza uba mabalwe okokoko ke le. Ke ngoku laa nto leyana iza kumosha emphefumlweni uphinde ube impilo ingakuphethanga kakuhle ungumntu omdala ubukela abantwana bakho besilwa phambi kwakho. Sowuzibuza uba xa bezawuxhwithana ngolu hlobo ndisaphila emhlabeni kwawuba njani xa sendingekho. So laa nto iyambulala umzali ubukela abantwana bakhe uba mabalwe bodwa.

Amayeza anceda ngokubana aye alungise amajoni akho omzimba uba ze uthi uba naso eso sifo akwazi uba mawasilwe. Uncedwa sesi sigonyo.

Kwindawo endihlala kuyo abantu abaqeqeshelwe ukunceda abantu ngempilo yengqondo abekho kwiiklinikhi zakhona. Kuncedwa nje abantu abangaphilanga ngokomzimba. Umntu ongaphilanga ngokwengqondo uye athathwe ke ngoku asiwe kwindawo enabantu abangaphilanga bancedakale phayana.

Abantu abakhubazekileyo , noba basezibhedlele unyango balinikwa kuqala kunathi thina bantu baphilileyo. Kufana noba basezitawuni, ezibhenki , yonke into yabo yona ithathelwa apha ukogqitha thina.

Zange ndaya mna emntwini onyangayo wesiNtu ngoba ndikholelwa kwiBhayibhile.

Ndandinoloyiko mna ngeli xesha kuthiwa imaski ziyayekiswa ngoba iCOVID-nineteen ibagqibile abantu sibukele nasezindabeni kwilizwe lonke luphelele jikelele. Ke ngoku bekungathembakali ke ngoku xa ngoku bekusithiwa ukubana iphelile, ngoba bekungekade kufumaneke ndawo apho lenziwa khona ichiza lokuyinyanga kodwa ke nangoku ayikapheli. Hayi zange iqheleke lula manditsho.

Ngamanye amaxesha kuye kunyanzeleke uba masenze okulungele isimo sethu. Umzekelo, xa ndiphangela umama andizokwazi ukumshiya yedwa endlini abe engumntu omdala ngoba ezinye izinto akazokwazi ukuzenzela. Ngcono ndithini, ndimqeshele umntu ahlale naye okanye ndimthathe ke xa ndingamfumaniyo umntu onokuthi ahlale naye amgcine ndimse kwindawo enabantu abadala ayohlala khona.

Olwam uluvo luthi la mayeza mawangasetyenziswa okanye ukuze asetyenziswe kufuneka uba aqale ahambe ayoxilongwa. Ngoba xa uzawuvele ulikhe phaa wenzele umntu, ngelinye ixesha noba into ibizamphilisa qha ngobunintsi bayo ingasuke iphele imbulala.

Xa bekukhe kwakho izikhukhula ndicebisa ooceba bakhe babahambele abantu bajonge uba zintoni abanothi baxhase ngazo kubo, babanike ezo nto. Kukho ke abantu abadla ngokuthi xa kwizikhukhula kukhukhuleke amakhaya wabo. Eyi hayi hayi hayi hayi abawenzi tu umsebenzi wabo tu tu tu tu tu. Bababambisa iintente abantu bathi bazawubuya bazobakhela bashiyeke bexhase amawa abantu babantu.

Ndingamcebisa ndithi amayeza wakhe makawathathe. Into eyenza esi sifo kuye ayisukuba kuba emncinci, kungenxa yobana nezinto esizityayo ngamanye amaxesha ziye zisenze uba masibe nazo ezi zifo sibancinci. So makazame ukwamkela azitye iipilisi.

Xa walukile ezinye izifo ezifana ne-HIV and AIDs ziye kungabi lula uba mazingene.

Kwingozi yemoto ndabona i-paramedics phayana zazibanceda abantu. Nangona babesopha abanye, kodwa zange babe nayo laa ntoba babacekise babebanceda ngoku benjalo.

Belingasoze xa umsebenzi walo ubuncomeka liphinde libe nexabiso eliphantsi, kuyaxoxwa apha sisikem esi. Bendinomcebisa ndithi makangalisebenzisi mna, okanye uba ke ufuna ulisebenzisa makhe ake aqale ajonge abanye abantu abathe balisebenzisa liye laba nemiphumela ethini na.

Aliyonyani yinkolelo, ngoba abantu abakholelwa kuThixo abazenzi ezo nto abakholelwa kuloo nto. Abantu ke ngoku abadala bona bayakholelwa kuzo ngoba yiyo into ababekhule beyixelelwa.

Unobangela wokuba abantwana abangamakhwenkwe abafikisayo baxhaphaze abantwana abangamantombazana abafikisayo, kungenxa yokubana amakhwenkwe athi woqola azibone enemizimba bangafuni ukudelelwa ngaba bangamantombazana. Loo nto iye ibakhokelele ukuba mababaxhaphaze aba bangamantombazana kuba bona benamandla kunabo.

Kweli cala lam ithatha ixesha elide uba mayifike. Unobangela kuqala singayanga endlini, ziyashota zona pha emva iiambulensi. So xa ufowunile ke ngoku kuthiwa kubana funeka ulinde isaye endaweni ethile ibuye nizokwazi uhoywa. So iyasibetha loo nto leyo kakhulu.

Ndiyavumelana , ndiyavumelana noGqr Zulu ngoba uba abasetyhini baye bathi xa bezifake kwezi zinto zolimo bezibandakanye nezolimo baye bakwazi ukuba , uzenzela imali eyeyabo bakwazi ukwanelisa izidingo zabo, bangahleli nje bahlupha amadoda wabo bacela imali okokoko.

Ndithi hayi, indlela enokwenza kungaba ootitshala bakwazi uba nentlanganiso nabazali, babacebise abazali ngabantwana babo uba mababakhuthaze baye emitholampilo bayokucwangcisa. Nasezikolweni abe khona amaxesha okubana kufike oonesi bayoba hlola abantwana.

Esi sifo bekufanele abantu bayafundiswa ngaso nakwiindawo ekuxilongwa kuzo abantu, emitholampilo nasezibhedlele fanele uba ziyajongwa. Abantu bengekaguli kakhulu sikwazi ufunyanwa kwa-early, kwangexesha, kubonwe uba makuthini. Noko ziba khona iinzame noba ke aside sincedakale.